Hwa etsahala hore mme ya nang le HIV a tshelle ngwana HIV ena, ka hobane o tla ba mo nyantsha ebile a mo fepa dijo pele ho dikgwedi tse tsheletseng. Dijo tseo hangata di tla ngwapa mpa ya ngwana, ebe ngwana o ntsa nyanya le letswele letswele lena akere le na le HIV, ha le fitlha le dula mole moo o ntso ngapuwa teng, ebe ngwana o sa tholahala a sa na le kokwanahloko ena. E nngwe hape ke ha mme a pepile hantle ebe o lahlehelwa ke madi a mangata ka nako eo ya ha ntsa a pepa, hwa etsahala hore ebe le ngwana ha hulwa ebe wa taboha nyana hanyane letlalong, ebe kokwanahloko e kena hona moo.

Nna ke ne ke re a ye sepetleleng hobaneng sepetleleng o tla ba bolokehile, a seihwa ka dithipa tse re tsebang hore tsena di di skoon-o ha di na ha di na ha di na ha ho na hore tla be di sebeditse ho motho o mong pele di tla ho yena. Nna ne ke eletsa hore a ye sepetlele, hobane le hape sepetlele ha o no dula dibeke tse telele hona sepetlele moo. Ha o qeta feela ho seuwa o kgutlela lapeng, re tlo o oka ka tlung, ha o le hantle o bo ya checkup-ong feela. Jwale ena ya thabeng yona o lo dula kgwedi kaofela serameng

Ke ne ke rata ho le eletsa hore le ne nne le tswelle pele le tshehetsane, le ha le le ho ona maemo ana, lerato la lona le feta kokwanahloko ena. Le tla nne le tswelle pele le sebedise di condom hore le tswelle pele le le le itshireletse hore o se ka qetella o tshelletse ona o mong. Le dipidisi o se ke wa di tlohela ebile hantle hantle, a se nang yona ke kopa a hopotse ona ya nang le yona hore a na nne a nwe dipidisi, hobane ha di nwa o tlo qetell e se e se na matla mmeleng wa hae. Ha o le jwalo le wena ha ho na le ka mohlang a tla o tshella.

Ho bohlokwa hore batho ba ne nne ba hlahlobele kokwanahloko ena kgafetsa kgafetsa, hobane hwa etsahala hore ha o qala o hlahloba ebe ha eyo ha e bonahale hobane ha e so be le matla mmeleng. Feela ka morao dikgwedi tse itseng ha o tla o tlo hlahloba, e be o se bonahala hore e teng, hobane akere jwale ha o nke dipidisi ha o nke letho Jwale e lwantsha masole a hao a mmele. Ho fitlhela moo e reng ha o hlahloba o nka madi, ebe ya bonahala, jwale o ska feela pelo ka morao ho dikgwedi tse tharo kapo tse tsheletseng. Ha o tseba hore hwa etsahala hore ebe e ka nna ya ba e se e se le teng ka diketso tsa hao, o tle o tlo sheba.

Taba ena ya lefu la kelello e hlahella e ke ka re ke ntho e ntjha ho batho ba bangata, jwale ha ke Kgolwe mmuso o ne o o itukiseditse yona taba ena, hobane kannete batho ntse ba eketseha ba bang le mafu a kelello. Hobane ho boima ho boima teng kannete ho boima, jwale ke ne ke rata ho kgotheletsa mmuso hore ba etse hore dibaka tsena di be teng ka bongata. Di kgone hore di tshehetse ebile di rute batho ka tahleho ya kelello.

Hobaneng o batla dipidisi tse thibelang pelehi ngwanaka? E se le ka hobane o so qadile ho robalana le bashanyana? Haebe ho jwalo, ke ne ke kopa hore o itshireletse o se ke wa robala le bona ka ntle ho condom. Hobane dipidisi tsena di tshireletsa feela di thibela feela pelehi ya ngwana, feela ho na le le mefuta e meng e mengata ya dikokwanahloko tse o ka di fumanang ha o robala le moshemane o sa itshireletse. Tsona dipidisi di teng, re tlo o fa feela, o no nno tswelle pele ho ithibella dikokwanahloko tse tshwanang le bo di HIV le di STI tse ding.

Ho hantle hore o be le batho ba ne nneng ba ba ntseng ba o eletsa e le bakgotsi kapa ba lelapa, feela le ka clinic-ing o ntso tlo fumana ditaba tse felletseng. Ebile tse hlakileng le ho feta ebile o tla kgona le hore o botse dipotso tse ding tse thata feela o fumane dikarabo tsa tsona, hobane ka clinic-ing ho na le dingaka le di nurse tse ileng sekolong tsa rutuwa ditaba tsena kaofela. Jwale ha re hanane le ditaba tse metswalle le ba lelapa ba o tsebisang tsona, feela e ba le kgothala hore o o batle ho tseba ho feta hono.

Ka tle ka phoqeha hobane taba ena ne ke sa e lebella le hanyane hore e tla tswa ho wena. Feela hee hobane o se o imaile ke hore o tsebise batswadi le ntate wa ngwana a tsebe, le ha batswadi ba rona ba tseba ba tla kgona hore ba o ise ha bo ntate wa ngwana ba le tsebisa lelapa. Hore o tlo kgone hore o fumane thuso ho malapa ana a mabedi hobane ho ba le ngwana teng ha se papadi, ha o no kgona hore o be le ngwana o le mong ebile o nahane hore o tla kgona hore o mo hodise le mong, ho nka setjhaba ho hodisa ngwana. Jwale hee e se e etsahetse ha o sa na letho le re ke ra le tjho ngwana yena o tseleng wa tla, feela ke hore batho ba baholo ba tsebe.

Re tlameha hore re qale thuto ena ya ho thibela pelehi ho tloha sekolong, ngwana a tsebe a santsa a le sekolong hore hwa etsahala hore e re ha robalane le moshemane ngwana a be teng. Jwale le tsona di di di ditaba tsena tsa ho thibela pelehi tlameha hore re ba fe tsona di felletse, re se ke ra patala letho, re ba fe le le dipidisi kapa meriana kapa ke hore ba tsebe hore dintho di ngata tse ba ke ba thibelang pelehi ka tsona. Ha se feela dipidisi kapa ho enta kapa eng, dintho di ngata and-e ba tsebe le hape hore ha ba thibele fela pelehi, ba tlameha hore ba thibele le dikokwanahloko tse teng.